Lokha umuntu nakavula i-akhawundi yebulungelo, kufuneka umazisi namtjhana i-passport, umazisi welizwe nofana ilayisense yokutjhayela kanye nobufakazi bekheli okungaba i-bill yeensetjenziswa, isitatimende sebhanga nofana isivumelwano kosuqatjha, esibhalwe phakathi kweenyanga ezintathu ezidlulileko.

Kuqakathekile bona umuntu avule i-akhawundi yebulungelo ngombana kunikela indawo ephephileko yokugcina imali kuyivikela ekulahlekeni, ekwetjiweni nofana ekulimaleni godu kurhelebha abantu ukulawula iimali zabo ngokulandela ingeniso neendleko begodu ikhuthaza umkhuba wokubeka imali qobe.

I-akhawundi yebulungelo ivulwa ngeendlela ezilandelako, kutlhogeka bona unikela ngobufakazi obuvumelekileko, njenge ncwajana kamazisi yeSewula Afrika, ikhadi lomazisi ohlakaniphileko nofana i-passport kanye nobufakazi bendawo lapho uhlala khona, njenge-bill yamanzi, isitatimende sebhanga nofana isivumelwano sokuqatjha, amanye amabhanga angabawa inomboro yomthelo nofana ubufakazi bomrholo kanye nesithombe esilingana nese-passport, nawuvula i-akhawundi yomntwana omncani isitifikethi sokubelethwa kanye ne-ID yomzali nofana umtlhogomeli kuyatlhogeka.

Lokha umuntu nakavula i-akhawundi kufanele abuze imibuzo elandelako, kokuthoma kufanele abuze imibuzo ngokuzwisisa iindleko ze-akhawundi, iinzuzo nokufinyeleleka kwayo, kufanele babuze nanoma ngiziphi iindleko, izinga lenzalo nokuthi libalwa njani nokuthi zikhona na iimfuneko eziphasi ze-balance. Kuqakathekile nokubuza bona kulula kangangani ukufaka nofana ukukhipha imali, ingabe kunemikhawulo nokuthi ukubhanga nge-inthanethi ama-app weselula nofana ukufikelela kwe-ATM kuyatholakala na.

Ukukhetha ibulungelo elifanele iindingo zakho kufaka hlangana ukucabangela izinto ezimbalwa eziqakathekileko, kokuthoma uqala imihlobo yama-akhawundi nama-service ibhanga elinikela ngawo ukuqinisekisa bona akhambelana nemigomo yakho yeemali njengama-akhawundi wokulondoloza iimalimboleko nofana ukubhanga nge-inthanethi.

Ibulungelo livikela imali ngeendlela ezinengi ukuqinisekisa bona iphephile begodu ivikelekile, kokuthoma igcina imali yami ema-akhawundini avikelekileko begodu igcina amarekhodi enembileko wawo woke ama-deposit enziwako. Amabulungelo alawulwa baphathi bakarhulumende begodu kufuze alandele imithetho eqinileko yeemali nezokuphepha esiza ukuvikela ukukhwabaniswa kwemali nokuphathwa kumbi kwemali.

Ukugcwalisa iforomu lokuvula i-akhawundi yebulungelo thoma ngokufunda ngokutjheja yoke imigomo nemibandela esefowunini ukuzwisisa bona ngiyiphi imininingwana etlhogekako, zalisa imininingwana yakho njengebizo elipheleleko, ilanga lokubelethwa, imininingwana yokuthintana kanye nenomboro kamazisi yakho yeSewula Afrika nofana inomboro ye-passport ngokunembileko, nikela ngekheli lakho lakuhlala begodu nangabe kuyatlhogeka inomboro yakho yomthetho nofana ilwazi lomsebenzi, khetha umhlobo we-akhawunthi ofuna ukuyivula nanyana ngimiphi imisebenzi eyengeziweko njengekhadi le-debit nofana ukubhanga nge-inthanethi.

Imali ebhadelwako umuntu nakavula i-akhawundi yebhanga ibizwa ngokuthi yidibhozithi yokuthoma, yimali yokuthoma oyifaka ku-akhawundi ukuyivula begodu uyenze isebenze, i-deposit yokuthoma ingasiza ukuhlangabezana nesidingo se-balance encani begodu kesinye isikhathi ezingasetjenziselwa ukubhadala iindleko ezincani zokuvula i-akhawundi.

Iphini ziinomboro eziyifihlo omnikelwa zona ibulungelo lemali lokha nawuqeda ukuvula i-akhawundi. Isebenza lokha nawukhipha imali ku-ATM, ibaluleke khulu ngombana ivikela bonyana omunye umuntu angakghoni ukukhipha imali lokha nakwenzekileko bonyana athole ikarada lakho lebhanga ngaphandle kwe-pin amabhanga akakwazi bonyana anganikela umuntu imali lokha nakaphethe ikhadi lakho.

Indlela ephephileko yokusebenzisa i-ATM ifaka hlangana amagadango amanengi wokuvikela imali yakho nemininingwana yakho, khetha ama-ATM ngaso soke isikhathi eendaweni ezikhanyiswe kuhle, ezivikelekileko begodu ukhandele ukusebenzisa imitjhini ebonakala iphazanyisiwe, hlola indawo ngaphambi kokobana ukhiphe imali namtjhana u-deposit imali.

Emabulungelweni bafuna ubufakazi besiphande sekhaya nobufakazi bakamazisi nawuvula i-akhawundi ngombana lokhu kusiza ukukhandela ukukhwabanisa, ukweba ubunikazi, lokukhwabanisa imali ngokuqinisekisa bona umuntu ovula i-akhawundi nguye lo uthi unguye, ubufakazi bakheli bavumela ibhanga bonyana lithumele iintatimende, izaziso nofana ama-document aqakathekileko endaweni efaneleko.

Iye, amaqhegu neenlukazi bavumelekile bona bavule ama-akhawundi.

Ukonga imali eyaneleko nawuzokuba nekhamba lokuya kelinye ilizwe, kuqakatheke khulu ngombana kuqinisekisa bona ungabhadela zoke iindleko okufaka hlangana isiphaphamtjhini, indawo yokuhlala, ukudla kanye nezinye iindleko ezingabakhona nawuselizweni elinye.

Esikhathini esinengi into edla imali khulu kuba ziinthuthi, khulukhulu lokha nawuzokukhwela isiphaphamtjhini sokuya kwelinye ilizwe. Imali yokukhwela isiphaphamtjhini ingathatha ingcenye ekulu yesabelomali sakho sokukhamba, kanengi ukudlula indawo yokuhlala nokudla zihlanganisiwe. Lokhu kungenca yokuthi iimphaphamtjhini zeentjhabatjhaba zibandakanya iindleko eziphezulu zeembaseli.

Izeluleko zokonga imali engamupha zona lokha nakanekhambo kukobana kokuthoma, ahlele begodu abeke isabelomali ngaphambili. Kwesibili, abhukhe kusese nesikhathi. Kwesithathu, asebenzise iinthuthi zomphakathi, kuthi kokugcina, adle ngokuhlakanipha.

Lokha nangikhambo elide, ikambiso engiyisebenzisako ukuhlela imali engizoyisebenzisa, kukobana kokuthoma, ngirhubhulula ngendawo le engiya kiyo, ukulinganisa iindleko zeenthuthi engizozisebenzisa, indawo yokuhlala kanye nokudla. Okulandelako ngibeka isabelomali esipheleleko bese ngisihlukanisa sibe ziindleko zangamalanga, ukwenza ukusetjenziswa kwemali kubelula.

Lokha iranda nalitjhugulukako, liya phasi namtjhana liya phezulu, lingenza bona ikhambo langaphandle libize khulu nofana libize ngamanani aphasi khulu, ngokuya ngokuthi itjhuguluko liyaphi. Nangabe iranda libuthakathaka, ilahlekelwa mamandla nalimadaniswa nezinye iimali, okutjho bona uzokutlhoga imali enengi ukubhadela inani elifaneleko lokuya ngaphandle. Lokhu-ke kukhuphula iindleko ezahlukahlukeneko ezifana neendawo yokuhlala, ukudla kanye nemali yokubhadela iinthuthi. Okwenza bona ikhambo libize khulu kunangendlela ebilihleliwa ngayo. Ngakelinye ihlangothi, nangabe iranda liqinile, imali yakho nayo ibaphasi khulu nawubhadela iindleko zokuya ngaphandle.

USuhla ngingamhlathululela ngokuthi ngimtjele bonyana imali asuke nayo eSewula Afrika, ilahlekelwa mamandla lokha nayitjhugululwa isiwa kuma-dollar we-Amerikha ngebanga lezinga lokutjhentjhana. Izinga lokutjhentjhana litjengisa bonya enye imali ibiza kangangani nayimadaniswa nenye imali. Nangabe iranda libuthakathaka nalimadaniswa ne-dollar, uzokufumana ama-dollar ambalwa ngenani elifaneleko lamaranda, okwenza kubonakale ngasuthi imali yakhe yehlile.

Umuntu onekhambo elide begodu ayokukhwela isiphaphamtjhini, ayokulala nemahotela kodwana afuna ukonga imali, ngingamyelelisa ngokobana kokuthoma, abhukhe isiphaphamtjhini kusese nesikhathi. Kwesibili, amadanise amanani njengokuthi asebenzise ama-website wokuvakatjha nama-App ukuthola ama-deal amahle khulu weemphaphamtjhini namahotela. Kwesithathu, akhambe ngeenkhathi ezingasebenziko. Ukuphapha nokuhlala ngeenkhathi zeveke nofana enyangeni eziphasi kunganciphisa iindleko zakhe. Okokugcina, angakhetha iindawo zokuhlala ezingabiziko.

Umuntu ohlela ukuba nekhambo ngingamyelelisa ngokuthi kokuthoma, kufanele athenge ithikithi kwaphela emithonjeni ethembekileko nesemthethweni. Kwesibili, kufanele bonyana enze isiqiniseko sokobana ubalekela abantu abathengisa amathikithi ngentengo ephasi. Kufanele ahlole begodu abuyekezeka ama-website ngaphambi kokubhadela nge-inthanethi ukubalekela ukukhwabaniselwa.

Abafundi be-matric bembalo ngingabayelelisa ngokuthi kumele bathome ngokufunda izinga lokutjhentjhana hlangana neranda nemali ye-Tariyana ngaphambi kobana bakhambe, ukwenzela bona bazi bona imali yabo ibiza kangangani. Kufanele basebenzise amabhanga asemthethweni nofana ama-ofisi wokutjhentjhana ngemali anelayisensi kunokobana batjhugulule imali ebantwini abangabaziko endleleni.

Kuqakatheke khulu ukonga imali eyaneleko nawuzokuba nekhambo lokuya kelinye ilizwe ngombana lokha nawuzokuba nekhambo kuyabiza ukuya kwelinye ilizwe begodu ukuba nemali eyaneleko kuqinisekisa bona zoke iindleko ezifana nokuthenga kwethikithi lokuya kuleyo ndawo indawo yokuhlala ukudla imali yokukhwela iinthuthi zibhadelwa ngaphandle kokugandeleleka.

Into engibona idla imali khulu nawunekhambo kuthenga amathikithi wesiphaphamtjhini ngombana ivamise ukubiza ingcenye ekulu yesabelomali sokukhamba khulukhulu emakhambeni weentjhabatjhaba.

Ukurhelebha umfowenu onge imali lokha nakanekhambo angonga imali ngokuthi ahlele kuhle kusese nesikhathi. Kokuthoma amathikithi wesiphaphamtjhini kufanele awathenge kusese nesikhathi. Kwesibili indawo yokulala kufanele ayi-book nayo kusese nesikhathi bese kuthi ekudleni kufanele athenge ukudla eendaweni ezingabizi imali ephezulu khulu.

Ikambiso engiyilandela lokha nangihlela imali engizoyibenzisa nanginekhambo elide ngithoma ngokulinganisa zoke iindleko ezikulu okufaka hlangana isiphaphamtjhini indawo yokuhlala ukudla iinthuthi nezinye izinto ezidinga imali. Ngiyarhubhulula begodu ngiyalinganisa amanani ku-inthanethi ukuthola ama-deal amahle khulu begodu ngihlole izaphulelo nofana iminikelo ekhethekileko.

Amandla weranda adlala indima ekulu ekhambeni lomuntu ofuna ukuvakatjhela ngaphetjheya ngombana kokuthoma lokha iranda nalibuthakathaka kutjho bonyana nawe njengomkhambi uzokufumana imali encani yangaphandle ngenani elifanako nele randa. Okwenza bonyana yoke into ibize khulu okufaka hlangana isiphaphamtjhini indawo yokuhlala kanye nokudla. Lokho kungenza bona isabelo mali sokukhamba sikhule nanyana siphele msinyana kunangendlela ebeyihleliwe.

Ngingamhlathululela ngokobana ngimqhazele bonyana lokha nawusuka namaranda uya nawo ngenarheni yange-US ayatjhuguluka abemadola ngombana nge-US basebenzisa amadola angekhe akwazi ukusebenzisa amaranda, yeke-ke kutjho bonyana ngesikhathi uSuhla asuka la aya e-US izinga nanyana amandla weranda bekabuthakathaka yeke-ke lokha nawusuka namarada ngeSewula Afrika irada libuthakathaka uya nawo nge-US inani lamadola liyehla yingakho uSuhla athe nakafika nge-US amadola awatholileko aba mancani.

Umuntu onekhambe elide begodu ayokukhwela isiphaphamtjhini ayokulala nemawotela kodwana afuna ukonga imali ngingamyelelisa ngokuthi kufanele athenge ithikithi lokukhwela isiphaphamtjhini kusese nesikhathi. Kwesibili kufanele abhukhe indawo azokulala kiyo nayo kusese nesikhathi ukuze azokwazi ukonga imali ngombana esikhathini esinengi nawenza yoke lento engiyibalile ngaphambi kokobana kufike isikhathi sokobana ukhambe kuvamise ukubiza imali encani khulu.

Nawuhlela ikhambo kuqakathekile ukutjheja ukubalekela iinlelesi kufanele uhlale uthenge ithikithi emthonjeni esemthethweni njengeenqhema zeenqhema iinkhamphani zeembhesi nofana ama-agent wokuvakatjha agunyaziweko begodu ukhandele ukuthenga ebantwini ongabaziko nofana kuma-website ongakaqinisekiswa.

Ngingayelelisa abafundi be-matric bona bahlele begodu baphathe kuhle imali yabo ngaphambi nangesikhathi sekhambo kufanele bazi izinga lokutjhentjhana hlangana nerandi nemali ye-Tariyana ukwenzela bona bazwisise inani lemali yabo. Kuqakathekile ukuthi baphathe imali encani yokusebenza qobe lilanga bese kuthi enye bayibeke endaweni ephephileko.

Kuqakathekile ukwenza amahlelo wemali ngaphambi kwekhambo elide ngombana kusiza ukuqinisekisa bona zoke iindleko ezifana nokuthenga kwamathikithi wesiphaphamtjhini indawo yokulala ukudla kanye nokhunye okudinga imali zibhadelwa ngaphandle kokuphelelwa yimali ukuhlela kusese nesikhathi kuvumela abakhambi bonyana babeke isabelomali babeke phambili iindleko eziqakathekileko begodu babalekele ukusebenzisa imali okungakatlhogeki.